Ingoma engafaneleke idlalwe umntwana uma efunda umculo ongasheshi kakhulu futhi onganensi kakhulu ongeke uze umzelise, noma uhlobo lomculo ongakhona ukuthi ufunde ngalo ube ululalele. Lomculo oluthandayo olukwenza ukuthi ungalali mawululalelile ungozeli.

Inomthelela omuhle kakhulu ngoba wenza ukuthi ukusebenza kusheshe.

Ngingathi i-inthanethi ingagxili kakhulu ukuyo, ungakholwa yonke into oyithola kwi-inthanethi, ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuwumbono womuntu kusuke kungesiyona into yangempela. Nanokuthi-ke i-inthanethi yenza ezinye izinto ongazazi, izinto eziyisintu.

Ngingasebenzisa u-Facebook, u-WhatsApp no-Instagram ngoba lapho uthola lonke uhlobo lomuntu ungathola umuntu omdala, uthole umuntu omncane. Namanye amabhizinisi futhi aya-advertise-wa kulezo nkundla zokuxhumana.

Ngakala ngeyindawo zabantu abasuke bekhomenta, ama-likes leyo nto ethiwa ama-likes uma usuke ufake i-content ey'nkundleni zokuxhumana, ungabona ngawo nanokuphawula abasuke bekubukela, lento osuke uyifakile ukuthi bathini.

Ngicabanga ukuthi bengaba nohlelo lokuhambela iy'ndawo zasemakhaya beyovundulula khona amakhono ngoba amakhono amaningi ey'ndaweni zasemakhaya, ukuthi basuke bengazi ukuthi bengasizakala kanjani ukuze ikhono labo ligqame laziwe umhlaba wonke.

Ngicabanga ukuthi kungaba ukuthi bagqugquzele intsha ukuthi iy'mbandakanye nezobuchwepheshe, kuvundululwe amanye amadivayisizi amasha.

Ngicabangavukuthi angasiza kakhulu ukwenza ukuthi umsebenzi usheshe, nentsha yamanje ayithandi ukusebenzisa izandla ifuna bona ubuchwepheshe ngoba impilo ephambi kwabo. Ngicabanga ukuthi kungabagqugquzela nentsha ukuthi ingene kakhulu emikhakheni yokukhanda amadivayisizi ahlakaniphile.

Umngani ubona ngathi kungcono ukuthi umuntu ukhulume naye izwi ngezwi ukuze uzozwa novo lwakhe ngalento asuke umtshela yona. Akungafani nosuke umsendela imeseji iy'ndleko ziba encane uma umuntu uzomsendela umlayezo kunokuthi umshayele umakhalekhukhwini.

Hheyi, bantwana bantabami ngoba nisuke ningekho nisemadolobheni ngiba nesizungu kakhulu, sengiyaye ngiyilalele wona lo mculo wokholo ukuthi ungivuselele umoya wami. Ngikhumbule ukuthi iNkosi uJesu inami njengoba ngilapha ngihlezi ngedwa nani lapho enikhona emadolobheni niphephile, ngiwuthanda kakhulu bantwa bantabami umculo lo wokholo.

Uma ngathi ungalalela uhlobo lomculo olusheshayo olunjenge-house, umculo we-kwaito ngoba umculo osheshayo futhi onyakazisa nomzimba, unika ukuthi ugqozi lokuthi uqhubeke oyenzayo lwenza futhi ukhuthale kakhulu. Uma usuke ulalele lolo hlobo lomculo mawusuke uzilolonga, hhayi imculo enensayo eshaya kancane njenge-jazz, ngeke-ke uze wenze lutho lapho ngoba ungavele uvelaphe kwakuqhubeka nokuzilolonga. Kanti umculo osheshayo ungasiza kakhulu.

Uma kuyinto engalungile leyo, abantu ngeke baze bayithembe into ekhankwaswayo ey'kundleni zokuxhumana kungaba bengacabanga ukuthi yonkinto esuke ingalunganga isuke iwubugebengu. Lokho-ke kungenza abantu bengayithembi iy'nkundla zokuxhumana nezinto ey'suke ezimakethwa ey'nkundleni zokuxhumana.

Ngicabanga ukuthi abaphathi bephrojekthi kungamele bevele nesinqumo sokuthi ngesikhathi sokusebenza awuyiphathi ifoni, kube nendawo lapho okuzohlala khona umakhalekhukhwini.

Ukumeseka ukuthi umkhuthaze ukuthi yonke into ekukhulunywa ngaye ayizibe ayinaki athathe njengokuthi umdlalo, ngoba abanye abantu abakwazi ukusebenzisa i-inthanethi ngendlela .

Ukufonelwa ngenamba ungayikhombisi igama lakho, bese umuntu uyamthuka.